Nceda wabelane ngawo nawaphi na amava onawo ekukhuliseni iinkukhu.

Ndingatsho ukuba abasebenzi funeka besebenze kakuhle, bephethwe kakuhle ngabaphathi babo. Bangasetyenziswa kakhulu babe bebhatalwa kancinci. Ndiyayacinga uba ke yeyona ngxaki ekhoyo ngoku ubana abasebenzi basezifama basetyenziswe kakhulu babe bengabhatalwa kakuhle. Ndiyacinga uba yeyona nto inokuqinisekiswa kuyo le ubana umntu avuzwe kangangoko ebesebenze ngakhona kwaye asebenze phantsi kwemiqathango ekhethekileyo nehlolisisiweyo.

Kumnandi kakhulu ngoba izinto ezinjena zifumaneka duru evenkileni kumaxesha anjena. Kuyabaluleka ke ubana ube nazo into zakho ozilimela zona kwigadi yakho ukwenzele uba ungathi kophela intwethile, funeka ubaleke uye evenkileni. Kanti le nto iyanceda ubana nigcine nondlekile apha kusapho olu lwakho, niqhube nisemandleni ningakhuphanga nesenti.

Okokuqala ningafuneka ndiqale ndichonge ezi zihle iipesika. Ndikwazi uzisebenzisa, ndikwazi uzipheka. Ndikwazi uqinisekisa ubana incasa yazo ayipheli kwaye zikhupha into enencasa ngakumbi. Ndibe ndiyindisebenzise ke ndiyenze into, enye into ngazo zingapheleli phaana ekubeni ziipesika. Ndizenze ijamjam ngazo ezo pesika. Kwayona jamjam leyo izawuphinda incede kwathina, endinokwazi noyithengisa.

Kuyaxhomekeka kuqala kwizityalo ofuna uzityala ngoba zonke ke ezi zityalo ziza ngokweesizini. But imvula yona iye ixhaphake ngakumbi ngexesha lasebusika.

Sikhona isonka esenziwa nengqolowa. Phofu isonka nje sisonke senziwa nengqolowa, iflawa le yokwenza isonka. Zikhona neepapa zokutya ekuseni ezenziwa ngengqolowa, iinto ezifana nee-cornflakes, ii-Weet-Bix nezinye ngezinye. Yha.

Into yokuqala engaba ibalulekile kuhlala phantsi nabo. Uzame uva kakuhle kubo bana bona bacinga zeziphi iimeko ezinofaneleke ukuba basebenze kuzo. Emveni koko phezu kwale nto bayithethileyo naphezu kwezi meko zabo, uzame udibanisa nibone uba niphuma nesiphumo esinjani. Ndiyacinga uba yeyona nto ibalulekileyo leyo.

Ewe, ndiyacinga ukuba loo nto izinika amandla kakhulu iifama ezisaqalayo, iyanceda kakhulu. Ngoba kaloku laa nto izinika amandla zoba zikhule, ziqhubeke zithengise, zikwazi ukwenza imali. Kwaye loo nto yiyo nale iya kuphinda incede ikhonomi yelizwe eli. So iye iyidlale kakhulu indima laa nto incede ke nangoba abantu bafumane imisebenzi xa ifama lena seyikhulile, seyinkulu.

Okokuqala kuyowufuneka bexhasiwe abantu basezifama, kuncedwe kumane kuthengwa kubo. Bamane bexhaswa amashishini wabo akwazi ubana axhaswe ziinkampani ezinkulu ezithengisa ukutya. Kwaye kubekwe iminyathelo enothi incede mhlawumbi kwizinto zendalo, iinto ezifana neetsunami, ii-floods nezinye ngezinye.

Iye incede kakhulu ekunyuseni ixabiso leerandi. Iye incede inyuse ithethelele i-ikhonomi yalapha kweli lizwe. Iye incede inyuse i-ikhonomi.

Ukutya okuhlala ezitotini kuye kugcineke akumoshakali ngokukhawuleza. Kwaye kunesondlo esinintsi ngoba kusagcinekile, kudala kuphayana. Ezaa zondlo ziqokelelene ke ngoku and for ixesha elide.

Kunganceda into yobana kwenziwe ii-program ezinonceda zinyuse ukwazisa, kuyiwe ezikolweni kufundiswe abantwana ngezolimo. Abantwana baziswe ngezinto ezenzeka kwezolimo, kwenziwe ii-program ezinceda ubana zazise ngezolimo. Kube khona nee-learnerships zolimo ezinceda ukwazisa ulutsha.

Obu buxhakaxhaka buthathe imisebenzi yabantu. Abantu banintsi abafuneka begodukile abalahlekelwa yimisebenzi ngenxa yobuxhakaxhaka ngoba obu buxhakaxhaka benza le misebenzi ekufanele uba yenziwe ngabantu. Abaphathi ke baye babona abantu bebabhatalela ize, babakhulula ke ngolo hlobo.

Izinambuzane ezifana neenyosi namabhabhathane zezona ezithande ungabi, ungadlokovi apha ezityalweni. Azikho azinabungozi apha ezityalweni. Ziske zincede kwa izityalo ezi ngokuncedisa kwinkqubo yazo yohambisa imbewu okanye yofaka imbewu.

Isivuno sam esikumgangatho ezantsi ndiye ndithande ukusibhekelisa okanye ndisibeke bucala kuneso sihle ngoba kaloku iye ibhidise inkqubo yesi sihle le isezantsi, esi sisezantsi. Iye isibhidise ngendlela yokokuba iye nayo ithande uyenza ubana ihlise ibe sezingeni eliphantsi kunoku kuqhelekiyileyo. Kanti xa ndimane ndivuna phaa kulaa mhlaba, ndimane ndiyibhelisa yodwa izawude laa mhlaba akhule nawo utsho ukhuphe isivuno esihle.